Xitsundzuxo lexi ndzi nga ta ni nga ta n'wi nyika xona i ku vanhu va hambanile naswona swi lava a tikhoma kahle a nga pfumeli leswaku moya wa yena wa le hansi or moya wa yena a loyi a nga ta tikuma a ri ka wona wu n'wu nghena enhlokweni hikuva a nga khipha timhaka ta ka ti nga ri kahle eka munhu leswi nga ta ka swi nga tshameki kahle ni vanhu lava nga va nga le ndzeni nga le endzeni ka thekisi swi lava a tikhoma kahle hi nkarhi hinkwawo a tsaka hikuva loko muchayeri a tsaka a tsakile ni vanhu ethekisini va va va va titwa kahle na vona va tsakile.

I ku komba leswaku va na ku khensa eka leswi va nga va endlela swona hi timhaka ta ku ve na vona hi nkarhi lowu wo tika swinene naswona va komba ku ku hina vanhu vantima or hina vanhu Afrika-Dzonga hi vanhu van'we hikuva hinkwenu hi huma eka xiyimo xin'we eka hinkwaswo swi nga humelela Afrika-Dzonga ku fikelela eka minkarhi leyi hi hanyaka ka yona ka nkarhi wa sweswi.

Wu ve na nkucetelo lowu ka wu nga ri ki kahle hi timhaka ta ku vanhu vo tala a va ha tirhisi mathekisi ku fana na minkarhi liya ya khale hikuva vanhu sweswi va na xiboho lexi va xi va xi endlaka leswaku yena a nga swi lavi ku famba ni vanhu vo tala i lava ku ti fambela a ri yexe laha a tirhisaka yona e e-hailing kambe leswi swi endla leswaku mathekisi yo tala ma ma ma nga va ma nga va ma nga ri na vanhu vo tala leswi vulaka leswaku ku va va lahlekeriwa hi mali yo tala leyi a va yi endla eminkarhini ya khale ku a leswi ka leswi ka swi nga faneki na minkarhi ya sweswi.

Va hakela mapatu leswaku ma kota ku lunghisiwa ni wo hakela vanhu lava ni ku hakela vanhu lava va tirhaka mapatwini leswaku va ta kota ku famba eka patu leri ri nga kahle ri kalaka timbhovo.

Makhombo lama ma toloveleke lama fambisanaka na vutleketli bya nhundzu hi swiporo swi nga fana na ku ku yiveriwa ka leswi swi fambisiwaka hikuva swiporo leswi hundza eka tindhawu leti ka tindhawu leti to ka ti nga ri kahle leti nga na vugevenga swinene naswona loko va kha va ha paka tinhundzu leti eswiporweni va va nga ka va nga swi patu hi ndlela leyi faneleke leswi nga ta endla leswaku nhundzu leyi yi yi onhaka hi ndlela leyi nga ri ki kahle.

A makhombo lama fambisanaka na mathekisi lawa ya nga na vanhu vo vo tlula mpimo i ku va nga humelela hi nghozi leswi nga ta endla ku vanhu vo tala va lahlekela hi vutomi bya vona naswona vachayeri van'wani va ha swi endla leswi hikuva va lava ku va lava ku endla mali yo tala hi xinkarhana lexi lexitsongo ku tlula ku layicha vanhu lavatsongo ku endla mali leyitsongo so va swi va ha swi endla hikuva va lava mali yo tala hi xinkarhana.

I vutleketli bya le mapatwini leswo fana na ku tirhisa tithekisi swin'wana i vutleketli bya le xiporweni swo fana no famba hi swiporo leswi leswi rhwaleke vanhu.

Maxelo yo biha ya nga endla leswaku a vutleketli bya le lwandle byi onhaka naswona swi ta endla vanhu lava tirheke a ti leswaku va nga khomeki kahle hikuva vutomi bya vona byi ta va byi ri ekhombyeni naswona leswi swi nga endla leswaku nhundzu leyi rhwaleke hi vutleketli bya le lwandle byi onhaka or byi lahleka elwandle hikuva lwandle loko maxelo ya bihile na yona lwandle leri a ri kahle ri endla mafambelo ya vutleketli lebyi vutleketli byi ka byi nga ri kahle or yi nga fambi kahle.

Ndzi nga famba hi hi xipidi xa le hansi ku hlayisa movha wa mina na mina ku tihlayisa leswi endla leswaku ndzi nga vi ni ku yimayima emapatwini lawa hikuva ndzi a ndzi tivi leswaku ku ku nga humelela yini ku nga va na vanhu lava ka va nga ri ki kahle tano va lava ku yiva ku yiva movha ya mina leyintshwa naswona swi nga ndzi veka ekhombyeni ku va ndzi famba hi xipidi hikuva ndzi ta onha movha wa mina laha na mina ndzi endlaka leswaku ndzi humelela hi khombo leri ka ri nga ri ki kahle.

Xi lava i yimela xitimela xi rhanga xi yima naswona i pfulela vanhu lava nga le ka xitimela ku va rhanga va huma ku va endla ndhawu ya ku n'wina ma lavaku ku khandziya mi khandziya hi ndlela leyi faneleke.

Va fanele va tiyisisa milawu eka timhaka ta ku chayela eka swichayeri swin'wana na swin'wana swo fana na switimela leswaku milawu leyi faneleke yi yi languteriwa yi fikeleriwa hi vanhu hinkwavo lava chayelaka vuchayeri hinkwabyo naswona va fanele va veka mali or va faka a mali eka ku tshamiseka kahle swa ka vuchayeri ngopfungopfu swa switimela leswaku ku nga humeleli makhombo yo biha swo fana no swo fana na tinghozi.

Ina swihunguto swa vudyuhari swi nga pfuna ngopfu ku endla leswaku vadyuhari va tshama va tiyimela hi voxe naswona, va tshama va ri na vutomi byo eneriseka hi kurhula.

Swi nga ndzi khumba hikuva swi swi ta ni endla ku ri ndzi nga ha yi ngopfu a dorobeni kumbe ndzi tirhisa mabazi ku ya entirhweni. Leswi ta endla ku ri vutomi bya mina byi tika kumbe vutomi bya bya ndyangu wa mina byi hi tikela hikuva hi nge he koti ku ri hi famba hinkwenu as ndyangu hi ya a dorobeni, ku ya endla leswi hi faneleke hi swi endla. Leswi swi ta hi pimapima eka timhaka ta timali.

Swivilelo swa mina i ku munhu loyi u fambaka na yena a wu n'wi tivi leswaku i munhu wa njhani, naswona i nga humelela hi swilo swo tala swo biha endleleni. Laha va nga ku yivaka kumbe va ku tekela leswi u nga na swona u sala u hava nchumu. Leswi ni nga ta n'wi byela swona i ku a nga veki ntshembo ra yena hinkwaro eka vukorhokeri lebyi hikuva ku na vanhu van'wana a va kahle, naswona a nga a nga endlekela hi swilo swo ka swi nga ri kahle.

Ndzi nga tietlelela ebazini hikuva a swi khatalanga leswaku i bazi yi yima eka ndhawu yo ka yi nga hlayisekangi hikuva hina hi karhele ku ngcono leswaku bazi ri kuma ndhawu leyi yi hlayisekeke yi kota ku yima kona laha hi nga ta tshika hinkwenu, hi tiphina. Loko mhaka yi nga ri tano swi ngcono ku ri munhu a tietlelela ebazini until a ya fika laha ndlela yi baseke ha kona.

Nga endla leswaku va nga swi lavi hikuva munhu u fanele a hakela loko a lava ku nghena eka ndhawu ndhawu lontshwa laha Afrika-Dzonga, hikuva ka tindhawu tin'wani swa durha ngopfu ku ri i kota ku nghena eka ndhawu liya. Leswi swi ngopfu ku ri vanhu va nga fambafambi ku ya eka tindhawu tin'wanyana laha va faneleke hi timovha ta vona.

Ndzi ta tshama ndzi rhula, ndzi tlhela ndzi anakanya hi nkarhi lowu hundzeke.

Hawa eka minkarhi leyi swiporo a swa ha ri a swa ha ri ka xiyimo xa kahle hikuva, vanhu vo tala se va yivetele swilo leswi a swi fanele swi ve ka xiporo leswi a faneleke ku famba switimela. Leswi endla leswaku ndhawu letiya ti ka ti nga pfumeliki ku hi swiporo or switimela swi famba eka swona. Naswona ndhawu leyi switimela a swi a swi layicha nhundzu ya ya mali ya le henhla swinene. Leswi endlaka leswaku loko ti hundzaka ndhawu leyi, vanhu va kota ku ku yiva nhundzu leyi leswi ka swi nga ri swi nga ri ki kahle eka tikhamphani ta swiporo.

Kokwana a ndzi ta n'wi byela leswaku bazi thikithi ra bazi a nga ri xava hi selulafoni ya yena laha a nghenaka ka inthanete ku endla minxavo. Naswona mabazi ya masiku lama ya eneriwe ngopfu hikuva ya ku chicha laha u lavaka ku ya kona leswi ku pfunetaka ku hlayisa nkarhi, na ku i nga lahleki ngopfu eka ndhawu leyi leyi u nga yi tiveki. Naswona tibazi leti tona ti ku endla ku i tshama ngopfu, i tshamiseka kahle, i nga khunguvanyeki hi ndlela leyi ka yi nga ri ki kahle.

Ndzi vona onge va tirhisa swifambisiwa swa vona kumbe ku na thekisi leyi lava tshamaka kona leyi va heleketaka eka ndhawu leyi va tirhaka kona hi nkarhi lowu faneleke. Hikuva, a swi khatalanga ku ri ku va na tiyindlo laha kusuhi na laha va tirhaka kona. So leswi swi va endla ku va lava thekisi or movha lowu hundzaka hi kona laha va tirhaka hi kona, laha yi nga ta va siya kona eka masiku hinkwawo.

Ahee munghana. Ni tshama ku ri ma ha pfukile. A ndzi lava ku ri mina na n'wina hi kota hi teka riendzo ro vonaka ri ya ka ndhawu yin'wanyana, ku ya vona swilo swa swa manyunyu eka ndhawu ya ya ya leyintshwa. A ndzi ali ku ta ve ku riendzo ro leha kambe mina na wena hi nga vona swilo swo tala leswi hi ka hi nga swi voniki evuton'wini bya hina. Naswona swi ta tsakisa ngopfu hikuva mali ya transport yi ta va yi ri kona, mali ya swakudya yi ta va ri kona. Wena swo lava hi famba swin'we hi ya tibela hi beriwa hi moya eka riendzo leri hi nga ta ri teka. Leswi ta hi pfuna ku ri hi kota ku nga ha ehleketi eka tinkingha leti hi nga na tona kumbe leswi hi hlanganaka na swona loko hi kha hi famba endleleni.

Mhaka leyi a yi nga ta ndzi khoma kahle hikuva ntirho wa mina ndza wu rhandza naswona hi yona loko ndzi hanyisaka ka masiku hinkwawo. So ku ya ku ya ku hlwerisiwa ku ya entirhweni swi nge ni khomi kahle hikuva, loko ndzi tshame le kaya ndzi ta endla yini nkarhi hinkwawo lowu ndzi nga na wona? Naswona a swi a swi kahle a ku ndzi tshama ndzi nga tirhi hikuva na mina swi lava ndzi tihlayisa loko ni kha ndza ha famba laha masikwini.

Ku va na ku kokela endzhaku ka ku famba ka swi swihahampfhuka kumbe swihahampfhuka swa le eka rivala swa swihahampfhuka swi nga vangiwa hi swilo swo hambanahambana swa xikandziyisa swilo swa ntumbuluko swiyimo swa ntumbuluko kumbe swiyimo swa nkoka hi swihahampfhuka swin'wana swi nga fana ni ku hlayisa ni ku khoma vuxaka bya swihahampfhuka laha swo tala swi tshama eka tindhawu leswi tivaka tanihi swo karhi swa rixaka ra rona swin'wana i ku kokela ndzhaku laha swi nga endla leswaku swihahampfhuka leswi byi famba futhi swi tlhela swi khoma vuxaka bya vona ni ku tika eka tindhawu leswi swi vo ku kumeke ha kona.

Ina, hikuva ku ya hi malembe na malembe swirho swa laha tikweni swi kha swi kha swi durha masiku na masiku laha kaya tikhampani leti leti lavekeke ku faka petrol naswona ku lunghisa movha or kumbe bazi leyi vanhu va khandziyeke ha kona hikuva a nga kona munhu a lavaka ku famba hi bazi leyi onhakeke hikuva khampani a nge swi koti laha khampani yi fanele yi hakela vanhu naswona yi service timovha a thlele i fanele i fanekele a ka petrol leswi endla leswaku tikhampani ti kota ku ti kota ku pfula a matirhiselo ya timali leti nga kona ku endla leswaku movha lowu u fambaka hi wona u tshama u ri ka xiyimo xa le henhla ni xiyimo xa kahle swinene.

Ndzi vona swi nga fani hikuva sweswo swo fana na ku dyondza vutihlamuleri vana va fanele ku dyondza ku khathalela lavan'wani hikuva ta vuyi vutihlamuleri byo hlayisa vana leswi swi nga endla ku va tiyisa vutomi bya vona bya vunghana ni ntirho wa ntlawa.

Loko u yiveriwa xikanyakanya loko u u waha wisa ku na magoza yo karhi lawa u nga ma ta ma teka u ku tiyisisa leswaku mhaka yi mhaka ya kona yi kambisisiwa naswona ku nga ha pfuniwa swo fana no vika hi ku hatlisa emaphoriseni laha va nga ta lavisisa leswaku ku ta va ku endleke yini ka munhu loyi a yiveke xikanyakanya xa wena.

Loko hi famba kusuhi na patu hi milenge swi lava i fambela kule nyana u nga ha timovha ti fambaka ha kona ku na malayini lama droyiweke emapatwini laha ku fambelaka ku faneleke ku mukuru ku famba vanhu swi lava i famba eka layeni riha leswaku i kota ku hlayiseka eka tisayizi u nga tlumbiwa hi timovha.

A ndzi ta khetha Intercape hikuva timovha ti timovha ta vona kumbe tibazi ta vona ti ni ti le ka xiyimo xa le henhla handle ka loko ndzi lava ku veka mali ndzi xava ndzi vona ni mafambelo ya bazi leswaku loko ndzi famba hi yona ndzi ta va ndzi khomiwe njhani naswona eka ndhawu yo famba yaka ka yona ndzi ta ndzi ndzi ta titwa ndzi ri kahle na hikuva ku na timhaka to ndzi fanele ndzi endlela bazini naswona ndzi fanele ndzi hleketelela sweswi ndzi swi hakelela naswona ku ya hi mina a ndzi ta famba hi Intercape hikuva yona ya tshembeka naswona mabazi ya vona yi le ka xiyimo xa le henhla ku hava ku fana na ma leswi leswi nga swi nga faneki na mabazi laman'wana swo fana na vo Good scorer na vo Metro.

Ahee, Khensani loko yi lavela ku rhumela n'wana wa wena wa malembe wa fifteen eka riendzo ro ya eka xifundza xin'wana swi lava leswaku i tiyisisa leswaku khampani leyi yi u yi hlawulekaka yi amukela vana lavatsongo va famba va ri hoxe mikarhi yin'wani mabazi ma lavan'wana a ri na mupfuni kumbe va pfumela ntsena vana kusukela eka malembe ya sweswi swi tele ku ya emahlweni leswi swo fambisa hi tibazi swo fana na vo Intercape leswi hi swi endla leswaku yi va na vutihlamuleri eka leswi nga ta humelela laha endleleni hikuva ku nga humelela xin'wana na xin'wana swilo leswi va fana na na na tinghozi leti humelelaka laha mapatwini yo ka ya nga ri kahle.

Loko u lava ku xava thikithi ra bazi ri inthanete endla magoza lawa, u teka foni ya wena kumbe khompyuta ya wena laha u faneleke ku ya eka inthanete i lavisisa vito leri i ri lavaka makampani ra bazi leri lavaka fambaka ha rona laha u nga ta faka swilo swa wena swa khadi ra wena ra le bangi ku ri hi kota ku xava khadi ra wena ni swi tivaka ku endla leswaku leyi yi huma tilayini to tala.